Ke ikutlwa ke thabile ka hobane ntse re tlo kgona hore re bapale league. Ntho e sa nkgahlang haholo ke ena ya ho tjhentjha ha lebitso hobane, re tlo lahlehelwa ke balatedi ba bangata bakeng sa ho tjhentjha ha lebitso hona, nka be lebitso le ne ntse le sebediswa la sehlopha ho ntso sebedisitswe sona le balatedi ne ntse ba tlo se thabela seo, le teng ke nahana hore ne re ka kgona hore re fumane le balatedi ba bang ka hodimo ho bao ne ntse ba le teng.

Dipapadi tse nka thabelang hore di kenywe ke tenese le basketball, hobane ke ye ke bone mona sekolong balatedi ba tsona ba teng, ebile le batho ba thabelang hore ba ka di bapala ba teng ba bangata empa feela ba sa fumaneng monyetla ka hobane ha di yo sekolong mona.

Papadi e ke e thabelang haholo ke American football. Ke papadi e bapalwang jwalo ka rugby, empa feela e bapalwa America. Ke e thabela haholo papadi ena ebile ke ke labalabela hore e ka be e le teng mona Afrika Borwa kapa tsona dikolong tsa rona.

Ke ile ka di kenela di-marathon, empa ha ka kgona hore ke di qete ka hobane ke ne se ke kgathetse haholo, le mangwele a ne se a hana ya ba ke fella teng tseleng.

Tjhe, ha se ntho e hatiswang ho lekana le tse ding, empa ke ntho e ke bonang hore tlamehile e hatiswe ka ho lekana le dintho tse ding, hobane ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo bophelong.

Bana ba sejwalejwale ba rata papadi ya bolo ya maoto haholo. Ke ka hobane papadi ya bolo ya maoto ke yona e tummeng haholo mona Afrika Borwa.

Batho ba baholo ba ka tsamaisa nako ka ho roka, kapa hona ho ruta bana ho roka, kapa le hona ho baballa dipale.

Se nka se etsang ke hore, pele papadi e qala kapa ha e qeta fela, ho be le dibini tse pedi kapa se le seng sa naha ya rona, tse ka bimelang balatedi ba dipapadi le hona hoo ho tla etsa hore batho ba bangata ba thabele ho ya dipapading.

Hoo e ka ba ntho e ntle haholo, ebile le batho ba bangata ba labalabela e ka re e ka hlahella di-olympic-ing kapa ho tse ding tsa dipapadi. Jwale ka e na le balatedi ba bangata, ho e etsa e be molaong hape ho ka fokotsa hore e etsuwe ka tsela e sa lokang mmileng ya rona e hlahella jwalo ka tlolo ya molao.

Dipapadi di tsamaya le boikwetliso le ho ja hantle, hore o be sebapadi se hlwahlwa o tshwanetse o dule o ikwetlisa ebile o ja hantle. Ho bapala bolo kapa ho bapala hona sehlopha se seholo ho ka qetelletse ho o fihlisitse hole ka bophelo ebile o fihlile le ditulong tse neng o nahanne hore o ka se fihle ho tsona. Jwale ka ho bapala mose wa mawatle kapa ho bapala naheng tse ding tse leng hore di haufinyana le moo o dulang teng.

Tjhehe, e ka se ba etsetse molemo hobane ha e le jwalo, e hlahella ka ntho e bitswang gambling, e leng tlolo ya molao. Hangata o tla fumana moo batho ba se ba qalalletse balwana, ho tsekuwa tjhelete, ho tsekuwa hore mang o bapetse ka tsela e sa lokang. Dintho tse kang tseo ha di felle ka tsela e monate ebile le tse ding tsa tsona di fella ba bang se ba kwalletswe ba le tjhankaneng.

Dipapadi di tsamaya le boikwetliso le hona ho ja hantle. Ha sebapadi se dula se ikwetlisa ka nako e kgolo le e nyane ebile se ja dijo tse matlafetseng, se ka phela bophelo bo bolelele ebile se be se phele bophelo bo botle.

Hore o be moetapele ya hlwahlwa dipapading le ka ntle ho dipapadi, o hloka hore o be le boikokobetso le mamello le yona tjhebelopele ke yona ntho e hlokahalang. Hobane ha o kgona hore o ka ikokobeletsa batho ba lo reng ba o behile setulong sa hore o be moetapele wa bona, le hona ho hlompha ba tlo o hlompha, ba mamele le dintlha tseo o batlang hore o ka di ntsha.

Mokgwa oo wa ho lema e kaba mokgwa wa boikwetliso, ebile o ka thusa motho hore a phele bophelo bo botle. Ke dumellana le hona ebile ke na ntho e lokileng hobane motho ha a ntse a lema ha hae moo, o tla nne a nne a tsamaye a ya hodimo le tlase, hoo le hona ke ho hong hwa mofuta wa boikwetliso.

Ee, setswalle seo re se ahileng se tswelletse kantle ho dipapadi. Hona jwale re kgona le ho thusana ka tse ding tsa dintho tsa bophelo. Ha bothata bo le teng, kea kgona ho re nka letsetsa motswalle eo wa ka ke mo bolelle hore ke na le bothata, mme le teng o kgona le ho thabela ho nthusa.

Motho ya bapalang dipapadi ke motho ya dulang a kwetla nako e kgolo le e nyane, ke motho ya ka phelang bophelo bo botle ebile a ka phelang bophelo bo bolelele. Motho ya sa bapaleng dipapadi re ka bua taba e ngwe, a ka phela bophelo bo botle ha feela a ja dijo tse tshwanetseng a di je, mme ha o ja hantle o tshwanetse o ikwetlise.

Hore ngwana a kgone ho kena dipapading tsena tsa e-sport, o tlo batla hore o ye ho bona o batle foromo eo tshwanetseng o e tlatse, ha o qeta ho tlatsa foromo, o bo etsa copy ya lengolo la ngwana la boitsebiso o bo o di isa teng. Ba tlo tshwanela ba o etsetse karete ya ngwana ya ho bontsha hore ba mo amohetse ho e-sport.

Ke ne ke thaba haholo ha ne ke bona sehlopha sa rona se hlola dihlopha tse ding, hoo ho ne ho bontsha hore sehlopha sa rona se sebetsa ka thata le teng ho na le tswelopele e ngata e sehlopha sa rona se ne se bone ntsha. Hobane bongata ba dihlopha tsa mose wa mawatle, bongata ba tsona e ne le dihlopha tse kotsi kotsi haholo, jwale ho bona sehlopha sa rona sa Afrika Borwa se di hlola hoo ho ne ho thabisa haholo.

Dipapadi tsa basadi ha di a tuma haholo hobane ha di bapatswe, le hona ho hasuwa television-eng le radio-ng haholo. Ha ne di ka hasuwa jwalo ka dipapadi tsa banna, le tsona ne di ka tuma jwalo feela.